Iingenelo zokuliqhuba eli siko ngeenyanga zasehlotyeni kukuba kusoloko kufudumele ehlotyeni, ngoba ebusika abakhwetha bayathanda ukubasa. Maxa wambi babiwe bubuthongo balale, livuthe ibhoma sive kusithiwa abakhwetha abathile batshile endaweni ethile okanye umkhwetha othile uye watsha nebhoma lakhe wasweleka. Ngoko ke, ehlotyeni noko amathuba okuba baye babase ebusuku ambalwa, bayakwazi ukubasa emini kusahleliwe ayibi yonkathazo leyo, kodwa ke unobangela wezinye zeengxaki kukuba baye batshe namabhoma wabo ngenxa yeengqele zasebusika. Ehlotyeni asiye sifane sizive ezo ngxelo, zokubana umkhwetha othile uye watsha nebhoma.

Eli siko xa liqhutywa ngeenyanga zobusika iingenelo isekubeni abantwana abaye banxanwe okanye babe ne-dehydration ngenxa yobushushu neemozulu eziphakamileyo neziqatseleyo ngeenyanga zehlobo. Ngoko ke, ebusika noko iimeko aziye zibe maxongo okanye babe senkathazweni yokubana bafune ukusebenzisa amanzi ngokugqithisileyo okanye ngokunganikelelwanga umyalelo wekhankatha labo abakhwetha abo.

Xa ndizawuqhuba lo mcimbi okanye lo msitho wokubulela ekhaya, ndinokumema bonke abantu ababalulekileyo okanye abadlale indima ebalulekileyo ebomini bam, abawaziyo amahla ndinyuka ebendisoloko ndinawo apha ekuphileni. Ngoko ke, ndicinga uba kulithuba elihle okanye yinto entle uba ndibize bona kanye aba bantu bandaziyo, kunokuba ndibize abantu abangandaziyo nokubana ndiphilisana kanjani imihla ngemihla nabanye abantu. Ukuze ke ibe nentsingiselo, ingantle uba ndibize aba bantu ndihleli nje ndibambisene kunye nabo umhla nezolo.

Ezinye zezinto ezibalulekileyo ekufuneke zenziwe kukuqinisekiswa ukuba amakhwenkwe xa ezawusiwa esuthwini ahloliwe ngoogqirha, khona ukuze azoqinisekisa uba anako ukumelana neemeko zokuphila ehlathini. Okwesibini, neengcibi ibe ziingcibi ezaziwayo ekuhlaleni, ingabi ngabantu abenza unothanda ebantwaneni. Okwesithathu, namakhankatha ibe ngabantu abanesandla esihle abakwazi, abawaziyo umsebenzi wabo abawenzayo, ingabi ngabantu abafundela ebantwaneni, baze besawungena ezingxakini bangakwazi ukuncedakala.

Inkulu kakhulu indima edlalwa ziinkosi elalini, ngoba xa kukho ingxubakaxaka kuye kudityanelwe ke enkundleni yasenkosini kuze kudandalaziswe elubala ingxaki leyo. Kushukuxwe umba lowo ngabemi belali, okanye ngootata ukuba ngumcimbi okanye umba ofuna ootata, kuze kufike isisombululo. Inkosi ke yona indima yayo kukubana idibanise abantu, kuthethwe okanye kulungiswe loo nto efuna ukulungiswa. Kufunyanwe umkhombandlela okanye indlela ebheka phambili kuxazululwe loo ngxaki isenokuba noba yintoni na ibikhona, ukuze ke abantu baselalini baphilisane kakuhle.

Xa kuza kwenziwa umbulelo yinto entle leyo nebonisa okokuba uyayixabisa indlela ebenihlelisene ngayo nosapho lwakho. Loo nto ke iyakhuthaza futhi yenza ukuba kuphiliswane kakuhle ukubheka phambili. Intle loo nto leyo yokuthi enkosi emntwini xa ebekuncedile okanye eye wakwenzela nto ithile, iye loo nto naye imenze exabisekile.

Inintsi ke kakhulu apha kumakhasi onxibelelwano, le into uzawufika kukhona iividiyo zabantu abathukisayo, bebiza amagama amakhulu kakhulu awoyikisayo. Ngoku abanye abantu bolunye uhlanga bayibona le nto injengento esisiqhelo okanye eyintlalayenzeka. Kodwa ke, mna njengamXhosa, ndiyayazi ukuba ayonto okanye ayompilo ekuphilwa ngayo kwaXhosa leyo. Kodwa ke ezinye iintlanga zona ubukhulu becala ziye zithi zisawubona okanye zive loo mntu uthukisayo kuloo vidiyo bathi, heyi, ndiyawathanda kodwa amaXhosa, ndiyazithanda neendlela abathetha ngayo, abe umntu lona yena ebekhupha izithuko ngokungathi uzifunda encwadini.